Bengingaphatheka kabi kodwa ngingenza ukuthi ngibachazele ukuthin ngingazimisela ukuthi isikhathi esizayo bangangikhiphi inyumbazane.

Kwamandulo sasikhetha nje intombi ukuthi uyothathwa lapha. Uhambe uyokhela lapha, loyamuzi ubakhele amanzi, ukhele amanzi. Uyogana lapho kodwa ungagcina ungaganwanga lapho. Kwakuwumdlalo nje.

Yilapho ngangikhethwe ukuthi ngihambe ngiyopheka emzini, nguwumalokazana walapho. Akubanga kanjalo kepha.

Singabafundisa ukutshala imifino, ukudla okunomsoco, nokuthi bakwazi ukuthi bangalimali nabeyenza kwezemidlalo, babe namandla.

Ngiyathanda ukudlala isiginci, ngoba nginekhono. Ngikwazi ukuthi ngizenzele imali.

Ngingasebenzisa, ngibabize ngibahlanganise, ukuze bafunde ukuhlangana ngemidlalo, bafunde ukwenza kuthi neyingcondo zabo zingabi nokucindezeleka.

Ezemidlalo zikhuthaza nokubandanyeka kubafundi nokukhaliseka .

Umdlalo wesintu, eqenjini lebantwana, lezingane, ngingazifundisa ukudlala izingedo.

Badinga ukuqeqeshwa, nokuthola izinsiza zokubafundisa abakhubazekile.

Mina, ku-social media, ezinkundleni, ngithanda ama-comedy. Ngizilibazisa ngawo.

Yebo, imidlalo yendabuko, ngesikhathi sobuchwepheshe kungachitha isikhathi.

Uthando lami lokwenza ingadi ngingalenza ukuthi imakethe yami izitshalo zami, imfino, ngiyodayisa enkonzweni, la ngikhonza khona.

Yokuchumana, ubuciko obuhle, nemisebenzi engingayenza, ngingakha izimbali ngezandla.

USibanye ukuyigucula ibe yinto ezibazisa nenzuzo. Ucabanga ukuthi udinga enjena ukuzijwayeza okuningi.

Ukwandiswa nokuzibandakanya kwabafundi, ikakhulu labo abangakhuthaleli imidlalo.

Abafundi ababhekene nokuchashazwa phakathi kwezinhlelo zemidlalo, kumele bakhulume nothishanhloko.

Ngazizwa ngijabulile uma mina ngiphumelela, kodwa ngase ngiyajumala uma ngizwa ukuthi omunye wabangani bami akaphumelelanga, kepha bangiduduza.

Ngingaphatheka kabi uma ekhishwa inyumbazane, kepha ngingamgcugcuzela, ngingabagcugcuzela ukuthi sibekezelane, kungabi khona ukucwayaswa.

Ngithanda, into engizithandayo, ngithanda umculo nokudlala ibhola.

Ukugijima esikoleni kunomthelela omuhle, nokubanika umdlandla.

Ukuzivocavoca njalo, ukwakha umzimba, nokukhulisa amandla.

Mina, ngicabanga ukuthi i-TikTok yenza ukuthi kwezokuchumana, abantu bacale ukuzilibazisa.

Ngingagcugcuzela ukubamba ichaza, ukuba i-coach emdlalweni ukuze izuze.

Ngicabanga ukuthi akusinzima, kulula ukuba nebangani abasha, ngenxa yemidlalo yanamuhla. Ngani? Ngokujwayelana nabangani .

Umdlalo wesintu engikade ngiwudlala, umdlalo wembhoco wesintu. Bengiwuhlanganisa ngezigodi nezigodi.